Nama ya diphologolo ka tshwanelo e tshwanetse gore e tle e lekolwe pele, pele ga e tla isiwa kwa pele. E tshwanetse go nna le baitsenape ba tsa kalafi le ba ba berekang e leng dingaka gore ba lekole nama pele ya diphologolo ba bone boleng jwa teng gore a mme e babalesegile gore a batho baka e ja, go tsweng fao ga e tswa mo dipolasing e tshwanetse gore e fetele pele e lekolwe morago ga moo e ka tlhabiwa. Go tlhabiwa gwa teng e ye ko mmarakeng mme e tsamaisiwe sentle ka tolamo.

Melao e na le tokafatso e ntsi thata mo di tshwanelong tsa badiri mo polasing ka gonne ba na le tshwanelo ya go nna le di-union-e, ba na le tshwanelo ya go kopana le mekgatlho e mengwe e leng gore e ka ba thusa jaaka e le badiri. Le dituelo tsa bone ba kgone go bona dituelo tse di tsepameng go tswa mo lefapheng.

Rooibos e ke tee e senang caffeine. Peo ya rooibos-o e thata ebile e tlhoka go kokobediwa pele e jalwa. E jalwa mo dikganyeng tse di omileng tse di nang le tsopa le motlhaba.

Go netefatsa fa temothuo ya rona e nne le dipoelo go feto-fetoga ditlhare tse di jalwang, go se gotlhe mmu thata, go fokotsa tshwetso ya di-chemical-e tse neng gore di feleletsa e le gore di fekesa mmu wa rona le metsi a rona. Ka jalo dijalo tsa rona di feleletsa e le gore di a swa ga di bolokosege sentle.

Maungo a ke a itseng a tsenngwa mo di-tin-ing kd itse perekisi, ke itse apole, mme fela a utlwala mme ga utlwale jalo jalo jaaka ge re a kgetlha mo ditlhareng gonne a tsetswe mo di-tin-ing ke a e le gore a ile a tshelwa di-chemical-e tse di rileng gore di seke di a senyega go ya go ile, ke ka jalo a sa tshwaneng le a tswang mo setlhareng.

Ke melemo e e thusang jaaka dilo tse e leng gore ga di batlege mo mmeleng ya rona. E feleletsa e le gore e di ntshetsa ko ntle mo di mpeng jalo le jalo. Ke one melemo e e leng gore e 'irilwe go tswa teng mo rooibos-ong ya rona.

Aforika Borwa e na le metšhini e le mentsi thata gore e ka ruta baithuti ba rona ka temothuo mme fela bontsi ba rona, ba metšhini eo ga e se re batle go e dirisa thata ka gore re shebile thekenoloji. Mme fela re tshwanetse gore re ikopantshe le yone metšhini eo gore re kgone go itse dilo di le dintsi go na le gore re go ithutela kwa dinageng tse dingwe.

Go jala mafulo ka temo ya setso e e tswelelang go ba mo go tlhokomelwa, go thusa ditlhabololo tsa di kgotsa 'nyatso ya gape go lebogiwa ka kwa e tsamaisang .

Tlhokomelo ya dithunya, go tlhopha mmu o o natso, boloka phefo, koko e nang le a tlhago.

Merogo ke dijo tse di tswang mo ditlhareng go le gantsi. Ke dijo tse e neng gore di itekanetse, ke dijo tse e leng gore ga di na di-chemical-e mme di na le tsogo e ntsi mo mebeleng ya rona, ke dijo tse e leng gore di na le molemo o e leng gore re feleletsa re sa tshabale ke malwetsi le masome a rona a mmele a oketsega ebile a a tia.

Go bolokiwa ga tšhisi gore e seke ya senyega, e tshwanetse gore e beiwe mo dipolekeng tse e leng gore di omile. Gore e seke ya tswa le dikotla e tshwanetse gore e bodule e babalesegile mo go omileng teng.

Balemirui ba tshwanetse go akanya bogolo jwa lefelo le gore tlelaemete e tla e fetoga jang, a ke ka go nna le dipula, a ke ka go nna le diphefo. Ba tshwanetse gore ba batle lefelo le e leng gore ga le tle go ba sokodisa.

Ke dikgwetlho dile dintsi jaaka dikgwetlho tsa metsi a e leng gore a sokodisa mme fela thekenoloji e ka thusa thata balemirui ka go ba fepa ka ditanka, ka go ba fepa le ka di-drone tse di tshelwang metsi, go ka nna le phapang thata mo Aforika Borwa.

Balemirui le badiri ba tshwanetse gore ba apare diaparo tse di dirang mme e le diaparo tsa go itshireletsa. Ba tshwanetse gore gape ba bone mo ba direlang mo teng, ba dire ka matsetseleko. Ba tshwanetse gore ba bitse dingaka di ne di ba tšheke malwetsi otlhe a e leng gore a ka tswa a amana le a kwa polasing.

Dimela tse e leng gore di siametse botsogo jwa rona, ke dimela tsa go tshwana le merogo, di tshwana le di-cabbage le tse dingwe tse dingwe gore dingaka di siametse botsogo jwa rona. Balemirui ba tshwanetse go netefatsa gore dimela di gole sentle le gore ba tshwanetse gore ba di nosetse sentle, ba di tsenye ka fa o nneteng gore di se jewe ke dinonyane.

Gonne fa bolwetsi bo lemogiwa pele go nna motlhofu go bo alafa kgotsa go bo laola mme se se ka oketsa monyetla wa phologolo go fola ka potlako.